Ucabangela umshwalense wempilo kusho ukuqinisekisa ukuthi-ke abathandekayo bakho bazoba nokuvikeleka ngokwezezimali uma kukhona okungahambi kahle kuwe. Kubasiza ukuba babhekane nezindleko zokuphila, izikweletu, nemfundo ngemuva kokushona kwakho.

Izinkinga zesimile ezihlobene nokubolekisa ngemali encane zivame ukuvela ngenxa yezilinganiso zenzalo eziphakeme ngokufanele kanye nezingcindezi zokukhokha ezingaholela ababoleki ekubeni babanjwe nezikweletini ezingapheli noma ekuhluphekeni okungeziwa ikakhulukazi labo asebevele bebuthakathaka ngokwezimali.

Ukuba nomshwalense wempilo kuletha ukuthula ngokwengqondo okukhulu ngokwazi ukuthi umndeni wakho uvikelekile ngokwezimali noma ngabe kwenzakalani.

Ukuze kwenziwe lula futhi kusebenziseke kalula. Indawo yokuphatha imali eningi yabantu abasha abangochwepheshe abanjengo-Euna, ungahlanganisa izici ezifana ne-interface yeselula enempilo ngobuchwepheshe be-AI ukuboniswa kwezimali okubonakalayo ukubeka, ukubeka kwemigomo ehlakaniphile, ehlakaniphile.

Ama-medical aid broker adlala indima ebalulekile ekusizeni abantu baseNingizimu Afrika ukuthi bakhethe izinhlelo zezokwelapha ezihambisana nezidingo zabo ngokunikeza ulwazi olunzulu mayelana nezinhlelo ezahlukahlukene ezikhona, ukusiza ngamaphepha nokunikeza usizo oluqhubekayo kwezingqinamba zezimangalo.

Kwakhungathekisa kakhulu ukugcwalisa amaphepha omshwalense anamagama oyinkimbinkimbi. Ngizizwa ngilahlekile ekuxhakaxhakeni bolimi olungaqondakali olungenzeka ngibe nokudideka okukhulu.

Uma amabhange eqale ukuhlinzeka ngemali ekhokhwayo yomuntu siqu esekele ubuhlakani bube nzima okubikezela izidingo zakho zezimali. Lokhu kungase kuthuthukise izinqumo zakho zezimali ngokunikeza izeluleko ezenziwe zaba ezakho, ukonga isikhathi nokusiza ekuphathweni kangcono kwezimali.

Manje, uma kukhulunywa ngokucwaninga nokuqhathanisa izikhathi zokulinda zomshwalense womngcwabo. Yiziphi izinyathelo ezithile engingazithatha ukuze ngiqiniseke ukuthi ngithenge okungcono kakhulu kulesi simo sami. Izinyathelo zokucwaninga ukuqhathanisa izikhathi zokulinda zomshwalense womngcwabo. Ngingaqoqa imininingwane kubahlanzekile abahlukene. Ngingathola izilinganiso ngixhumane nezinkampani ezahlukene zomshwalense, ezifana no-Old Mutual, bese ngicela izilinganiso zomshwalense womngcwabo.

Hawu, kubuhlungu kakhulu ukuzwa lokho ngomngani wami ngizizwa ngimzwela kakhulu ngalezo zindlela ezilingana ezingalindelekile. Futhi ngiyakhathazeka impela ukuthi nami kungase kwenzeke into efanayo.

Imalimboleko encane iyithuluzi elinamandla lokufaka kwezezimali, ikakhulukazi lapha eNingizimu Afrika, njengoba yinikeza abantu abangafinyeleli ezinsizeni zezimali ezivamile ithuba lokuqala amabhizinisi bakhulise imisebenzi yabo futhi ekugcineni bathuthukise impilo.

Ukufaka isicelo semalimboleko yomuzi kungumgwaqo ogcwele imizwa exubile ngizizwa ngikhululekile futhi nginethemba lokuba nomuzi wami. Kodwa ngikhathazeke kakhulu ngenqubo ende, izidingo eziqile kanye nomthwalo omkhulu wesikweletu.

Hawu, ngangingenathemba kakhulu ngokuthenga indlu njengokutshala imali. Ngicabanga ngezinzuzo enkulu eqashisayo kanye nonokwanda nokwanda kwenani lesikhathini esizayo. Kodwa ukukhathazeka nokuntengantenga kwemakethe yezindlu kwenzeka ngokubuyela emuva. Manje ngyazisola kakhulu njengoba inani lezindlu lenyuka ngokushesha okukhulu lapha eMzansi.

Ngenkathi ngihlela ikuqala umndeni kufanele ngicabangele kahle ukuthi ngithuthukise kwe-medical aid yami ukuze ihlanganise izinsiza zokubeletha ukuvikela izingane ezisanda kuzalwa ukuvakasha kuka dokotela wezingane njalo, kanye nezimo eziphuthumayo ezihlobene nokukhulelwa, noma ukuzala.